Yebo, ukudlala ku-inthanethi, online gaming, kungathuthukisa ukulungela umsebenzi wezimbonini, industries, ezifana ne-IT, idizayini yemidlalo noma ukumaketha kwedijithali. Ngoba uvele nje uma udlala laphana uyakujwayela ukuthi isebenza kanjani i-inthanethi. Njalo namawebhusayithi ugcina uwazi ukuthi iwaphi ayenza ngokushesha, iwaphi athatha isikhathi ukuloga in. Njalo namadizayini njalo ma u-online laphaya, usuke ubone amadizayini amaningi, lokhuya kungakwenza neyemidlalo, game design, njalo nedijithali kungakwenza ube-digital marketing.

Izindlela zokudlala eziku-inthanethi, online gaming, zingakhuthaza kanjani ukuxhumana okuhle phakathi kwabafundi? Lokhuyana kungabakhuthaza abafundi ngoba bengagcina sebene-ephu, i-ephu basethe nje isikhathi sokuthi ngethuba elinje, sizongena kwi-ephu sonke. Basitathishe kahle omunye aze nowakhe umbono, nomunye aze nowakhe umbono, different ideas, basitathishe besemakubo, baseva isikhathi sokuthi bahambe ibanga elide bese eyastathisha kanti bazoseva leliya thuba lokuthi basitathishe behleli endaweni eyodwa. Njalo nencwadi bangadawuniloda incwadi, babenazo incwadi ethengwayo umzali obenganganayo leya mali yokuthi ayothenga leya ncwadi, ayidawunilode astadishe ngayo.

Ikhansela lendawo lifuna ukwethula, introduce, uhlelo lwemidlalo oluzothuthukisa abantu abasha. Yimiphi imidlalo ongathanda ukuyibona ifakwe kulolu hlelo? Kungani? Imidlalo efana ne rugby, i-rugby siyazi iyimidlalo edlalwa abantu bebala elimhlophe, abantu abamnyama abanayo imidlalo efana ne-rugby, o-basketball, o-tennis ball, o-cricket. Yonke le yimidlalo etholakala lapho okuhlala khona abantu abalibala elimhlophe. Lapha okuhlala khona abantu abamnyama, kwande nje imidlalo efana nebhola ley'nyawo kuphela, ayikho eminye imidlalo yikho bengithanda ukubona leyo midlalo ikhona.

Isikhuthazo, isikole or abazali abangasinikeza umfundi ukuze asisebenzise kangcono isikhathi sakhe, ukuthi uma kumele ayodlala imidlalo yakhe, angahamba, njalo angahambi ibanga libe lide eseyodlala imidlalo yakhe. Akube, a transport ahamba ngayo, aseve isikhathi. Njalo mayebuya khona, komele bamukhuthaze encwadini athole umuntu omfundisa ngale ebizwa home, home schooling, ukuthi angafunda esendlini njalo angathathi isikhathi esiningi esiya esikoleni njalo . Angafunda esendlini yonke imisebenzi yakhe yesikoleni ayenze esendlini aphume nje endlini esiya.

Ngamaholidi ubuvakashele edolobheni elikhulu, lapho kuhlala khona umzala wakho abakubonise imishini nezinsiza zezemidlalo ongakaze wayibona ngamehlo. Uyini umehluko phakathi kwemishini nezinsiza ezitholakala endaweni yasemakhaya neyasemadolobheni? Kanjalo unamthelela muni ekuzibandakanyeni komphakathi kwezemidlalo? Imishini yasemadolobheni ayingeke yafana neyasemakhaya, eyamasemakhaya iyohlala iyimishini esemuva kakhulu. Njalo le yasedolobheni iyohlala imishini ehamba phambili kakhulu ngisho nemidlalo yayo, kuyohlala kuyimidlalo ehamba phambili kakhulu. Ngiyafisa nami ukuthi ngelinye lamalanga ngithole sengithuthukise indawo yalapha engihlala khona le mishini engale sengilethe .

Into engenziwa izikole ezingayenza ukuvikela ukulimala ngesikhathi semidlalo ikuthi, abadlali abaphiwe abagqoke ngokuphelele ukuze bangalimali. Njalo ukuze uma ezolimala leziya mpahla zimuvikele ukuthi angalimali. Njalo nemidlalo la edlalelwa khona, akube indawo elungiswe kahle okokuthi akekho nongalimala. Kungafakwa into enjengesikontiri, ngoba isikontiri wawa kancane nje ivele ikuhuzule. Leyo ndawo okudlalelwa khona imidlalo kungafakwa into enjenge loni, iloni mawungawela phezu kwayo amathuba okuthi ungalimala asuke abe mancane kakhulu. Abadlali bagqokiswe ngokuphelele njalo baphiwe konke abakudingayo.